Ilizwe endinganqweneli ukuya kulo kuseItaly. Isizathu sokuba ndinganqweneli ukuya kulo ke eli lizwe kuthiwa yiItaly kukuba kukho laa City yabo inalaa manzi. Ndoyika kakhulu amanzi. Ingathi ngoku ndingekho kulaa city laa manzi angaze akhululeke angene ezindlini. Hayi, ndiyayoyika iItaly ngenxa yalaa Venice City.

Inceda ukwehlisa ixabiso lokuthenga ipetroli ngoba xa nikhwela nibanintsi emotweni nisebenzisa imoto enye iyalasta imali yepetroli, unlike xa ukhwela uwedwa usebenzise ipetroli. Okwesibini, inceda unintsi lweemoto endleleni. Okwesithathu, inceda kubekho iindawo ezininzi zokumisa iimoto, which is i-parking emsebenzini. Inceda ne-environment ngoba kucutheke inani leemoto ebelizongcolisa umoya xa nisebenzisa imoto enye.

Iingozi endizibonayo xa abantu bekhwele iibhayisekile kukuba abaqhubi beetraka banentlonti. Bathi xa bembona umntu oqhuba ibhayisekile bamvalele indlela angakwazi ukugqitha abe sengozini ukuba angonzakala.

Ngokuthi kunxibelelwane malunga nemithwalo yabakhweli, umthwalo omngakanani uzawuxabisa ixabiso elingakanani kunye nokunxibelelana malunga nokulibaziseka kwinqwelomoya. Olu nxibelelwano lwenziwe ntsuku zimbini phambi kokuba umkhweli akhwele. Olu nxibelelwano luthunyelwe kwimfonomfono nge-SMS.

Into endiye ndiyilangazelele xa isikhululo sise-petrol station yitshokolethi kwakunye namanzi okusela kuba itshokolethi iyanxanisa.

Xa umphangeli esebenzisa eli lungiselelo uye onge imali yokuthenga ipetroli aphinde onge indawo yokupaka for abanye abasebenzi.

Mna ndicebise ngelithi ukuba kubhengezwe koonomathotholo nakoomabonakude malunga namaxabiso afikelelekayo eenqwelomoya ngeedeyithi zangoDisemba ukuze abantu babhukishe kwaphakathi enyakeni iinqwelomoya ngeedeyithi zabo abajongileyo ukuhamba ngoDisemba.

Indlela ababonisa ngayo ukungakhathali abaqhubi beeteksi yindlela abaqhuba ngayo iiteksi, babalekisa ngokugqithisileyo. Baphinde kwakhona bakhwelise inani labantu eligqithisileyo. Leyo yindlela ebonisa ukungakhathali ngoba inobungozi kakhulu.